Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, di thata go batlhokatiro ka gonne ga ba kgone go batla dikopo, go romela ditokomane kgotsa go ithuta ka inthanete .

Ke dirisa unlimited Wi-Fi e e rekilweng ka three hundred and ninety-nine ka kgwedi. E dira gore ke kgone go tsena ka inthanete, go šeba dikgang le go dira tiro ya me ka nako tsotlhe. Ke e tlhopha ka gonne e bonolo, e sa lekanyediwe ka data mme e fokotsa ditshwenyego go feta go dirisa mobile data e e lekanyeditsweng.

Ke rekile unlimited Wi-Fi ka three hundred and ninety-nine ka kgwedi mme ke e dirisitse mo kgweding yotlhe. Fa motho a batla data, a lebelele tlhotlhwa, price le gore e unlimited kgotsa e lekanyeditswe.

Data e e ka nthusang ke unlimited Wi-Fi e e kgonang go dirisiwa kgwedi yotlhe ntle le bothata mme ga ke tlhoke gore e tsene ka letsatsi le lengwe ka gonne e unlimited.

Thekenoloji ya five G e tla oketsa lebelo la tshedimosetso ka bonako mo didirisweng tsa mogala. Madirelo a a tla tswelwang mosola ke di-company, botsogo le thuto ya inthanete. Di tshwanelwa ke go dirisa didiriswa ka botswerere go tokafatsa thuto le botsogo le go tsenya AI mo botshelong jwa tsatsi le tsatsi.

Data ke tshedimosetso e e dirisiwang go tsena ka inthanete. Fa o reka, mokgatlho o go fa gigabyte goba megabyte e e kgethegileng mme o e dirisa ka selefounu kgotsa laptop go romela molaetsa, go tlhaeletsana le ditsala le balosika, gape le go šeba dikgang.

Fa data e ka fela pele ga nako, o ka reka data e nngwe kgotsa o dirisa Wi-Fi e e sa lekanyeditsweng. Go netefatsa gore data e bolokegile, o tshwanetse go rulaganya tshedimosetso ya gago, go se dirise data ka dikgakololo tse di seng botlhokwa le go tlhopha data e e sa lekanyeditsweng kgotsa e e tiro ya gago.

Ke rata go reka data e e kgethegileng go na le go reka mowa. Go boloka madi, o ka boloka madi ka go se dirise data ka ditsela tse di seng botlhokwa le go rulaganya tshedimosetso.

Ee, o tla bula mobile hotspot mo mogaleng wa gago, tsala ya gago a bule Wi-Fi, tlhalosa leina la password ya hotspot go tsala ya gago. Tsala ya gago a tlhophe hotspot mo selofounong kgotsa laptop ya gago. Netefatsa gore tsala ya gago e kgona go tsena ka inthanete mme a romele kopo ya tiro ka e-mail.

Dithulaganyo tsa data di tla oketsega mme limited deals di tla nna teng fa unlimited data e tla nna selomodiro. Diphetogo tseno di thusa badirisi ka go ba le dikgetho tse di gaisang ditlhokego tsa bone le go boloka madi.

Ee, tiriso ya megala e e botlhajana e ka siama go baithuti fa e dirisiwa ka boikarabelo. E thusa baithuti go bona tshedimosetso ka potlako, go ithuta ka inthanete le go romela ditiro le dikopo.

Ke nagana gore thekenoloji e e tswelelang go tlhaologa jaaka AI e tla fetola dithuto ka go tokafatsa thuto, go thusa baithuti go ithuta ka tsela e e itekanetseng le go thusa barutabana go tlhalosa ditaba ka botswerere.

Dilo tse di tsietsing mo thekenoloji di akaretsa le dikakanyo tse di sa tshwaneng le nnete. Maitemogelo a me ke go dirisa thekenoloji ka boikarabelo le go netefatsa tshedimosetso pele ga go amogela.

Thekenoloji e gola ka gonne batho ba batla go tokafatsa botshelo le go rarabolola mathata. Botlhale jwa maitirelo ke go e dirisa ka boikarabelo le go thusa batho ntle le tshenyo.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go dirisa thekenoloji ka boikarabelo mme batho ba kgona go ikgethela le go tlhotlheletsa maikutlo a bone, sengwe se botlhale jwa maitirelo bo sa kgoneng go se dira.

Botlhale jwa maitirelo ga bo tshwane le jwa batho ka gonne bo latela melao fela, ga bo na maikutlo kgotsa boikanyo fa batho ba kgona go iketleletsa le go tlhotlheletsa ditshweetso ka boikemisetso.

Botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho ka go thusa ka tshedimosetso ya bongaka ka bonako, go laola dikamano tsa batho ka inthanete, le go tsamaisa dithulaganyo tsa COVID-19 ka botswerere jaaka go fa dikgolaganyo tsa ditlhopho tsa ente le ditaelo tsa polokelelo.